Va fanele ku tiyisisa leswaku u hlawula muchayeri loyi a nga ni matimu yo tshembeka hi ku languta vuhlayiseki bya muchayeri eka app ya bolt naswona u nga tirhisa gezi ya le bangi ku hakerisa eswi yin'weni leswi katsaka mali ku nga ri cash ku, ku tsema vahlayiseki bya gezi eka mintirho ya swiakelo swa switirhisiwa leswi nga tiyisela ku tirha online, ku tsundzuxa ku tshika vuhlanganisi eka nseketelo wa app ya bolt loko ku humelela loko u fika endhawini ya wena.

U nga languta magoza yo fana na ku hlawula ku endzela tindhawu to hlawuleka leti nga ni vuhlayiseki lebyi faneleke kumbe ku tshama u ri ni switirhisiwa swo pfuna leswi hlanganisaka ni swirho swa ndyangu kumbe vanghani ni nkarhi wa swiphiqo, ku tshama u languta xiphemu xa nkarhi ni ku tirhisa tindlela leti faneleke ku tsutsumisa mintirho ya wena ehandle ka ku tlangela ku langutiwa hi lava nga tshembekingiki.

A ndzi ta n'wi vutisa swaku xana swiendlo swa vuhlayiseki eka vakhandziyi va endleriwa njhani loko ku fika swiyimo swo kalakala exikarhi ka riendzo. Xivutiso xa vumbirhi i swa ku ku xana i byihi vutlhari, vutihlamuleri bya vukhandziyi byo languteriwa leswaku byi pfuna ku hlayisa kurhula ni vuhlayiseki lebyi languteriweke eka riendzo, xa vunharhu i swa ku ku xana ndzi nga endla yi yini loko ndzi vonaka loyi a ri na swiphiqo eka xihahampfhuka leswaku ndzi ta pfuna hi ndlela yo fanela.

Makhombo lama fambisanaka na mathekisi lawa ya nga na vanhu vo tlula mpimo i yo tala, ku tlula mpimo ka vanhu eka tithekisi swi tisa khombo ra vuhlayiseki bya vaakandziyi bya va khandziyi tanihi ku andza ka mintlhuvuko loko ku va ni ku veka khombo ni ku nga fambi kahle ka movha, leswi swi tlhela swi yisa eka leswaku ku nga humeleli eka nkarhini vukhorhokeri bye bya xiyimo xa le hansi.

Mavhengele yo xavisa swakudya eka mavala ya swihahampfhuka ma vuyerisa hi tindlela to hambanahambana eka n'wini wa ndhawu yo dyela eka yona, ku andza mpfumelelo wa ku xavisa ngopfungopfu eka swifambi leswi rhendzeleka swihahampfhuka xa vona, leswi swi va pfuna ku kuma mali yo engeteleka, eka vafambi leswi swi va nyika vungheno byo kumeka bya swakudya swo hambanahambana ku endla leswaku va tshama va enerisekile ni matimba loko va rindza.

Ku cincacinca ka nxavo wa mafurha ku khumba bindzu ra ku rhwala nhundzu emagondzweni hi ku , loko nxavo wa mafurha wu nyuka swi koxa swa mali leswi fambelanaka na ku rhwala swi tlhela swi andza naswona swi endla leswaku vatirhisi vabindzu va vona ku nyanyuka ka swihlawulekisi swa khomiso ya nhundzu leswaku ku hanyisiwa mintirho ya bindzu hi nkarhi wa ku cinca ka nxavo wa mafurha.

Loko mudyuhari a ti karhatela ku khandziya banzi hikwalaho ka switepisi leswi tlakukeke, ndzi ta n'wi pfuna hi ku sungula ku n'wi seketela leswaku a kota ku chika mitlhontlho, ndzi nga n'wi khoma hi vukheta hi voko kumbe a khumbini leswaku a tshama a tiyile loko a ri karhi a khandziya, ndzi nga tlhela ndzi byela muchayeri wa banzi hi swiyimo swa yena leswaku a kuma mpfuno lowu faneleke, ku fana ni ku tshikeleriwa banzi eka le hansi loko fikelelaka hi ku olova, leswi swi ta kombisa vunene ni ku tiyisa leswaku mudyuhari a tshama a hlayisekile.

Loko ko va ku ri ni swifambo swo ringanela vanhu vo tala va kota ku fikelela swibedhlele hi nkarhi va kota ku fikelela swibedele va ri hi swiyimo swa kahle, leswi swi nga va ku ri ku pfuniwa hi swa timovha to engeteriwa nyana leswaku ku xibedhlele xin'wana na xin'wana xi va ni timovha to karhi ta nhlayo ta ku ku ti kota ku teka vanhu vanhu kusukela ka ndhawu yo karhi ku va yisa ka ndhawu yo karhi.

Manana ndzi tirhisa Uber, Uber i ndlela yo famba kahle leswaku ku ndzi one ndzi un'we emovheni ndzi kota ku ti tshamela hi hi vuhlengeleti bya mina naswona ndzi kota ku va ndzi nga vileli swa ku ku swilo swa mina swi ta fika njhani kun'wani kumbe ndzi ta fika njhani ekaya, lweyi ndzi fambaka na yena ndzi na vito ra yena, ndzi na number plate ya movha nakambe ndza swi kota ku mi sendela e location ya mina leswaku ku mi nga worry mi nga ti kumi mi ti mi vilerile hi swa ku ku ndzi ta fika njhani, mi nga kota ku ndzi vona kwalani leswaku movha yi famba kwini naswona ndzi famba hi movha ya mani.

Swi hoxekile swinene hikuva ndzi va ndzi fila kahle ndzi ndzi titwa ndzi ri kahle loko ndzi famba ni munghana wa mina nakambe i yini lexi xi endlaka va lava ndzi famba ndzi ri one kambe naswona ndzi va ndzi hakele a riendzo ra mina hinkwaro a ndzi swi twisisi swa ku ku ku nga va ku ri hi mhaka ya yini kambe ndzi twa ngaku ku nga va ni ku vulavula ka mina ni Uber driver leswaku ku munghana wa mina i ta famba na mina ndzi hlaya ndzi nga si na khandziya movha.

vanhu vo vo tala loko va ri ka ti-freeway a va koti ku famba hi xivilo xa kahle naswona vanhu vo tala va chayela va phuzile van'wani va chayela va nga ri ka miehleketo ya kahle naswona timovha tin'wana a ti fanelanga ti va ti ri emapatwini leswi swi nga endla leswaku ku ku va na timhangu to tala emapatwini ya ti-freeway.

Leswi i swa nkoka swinene hikuva vanhu vo tala va lava va nga vachayeri va ta kota ku tiva leswaku ku swi lava va nga pfali lomu ku yimaka tibazi kona ni vanhu lava khandziyaka tibazi va kota ku tiva leswaku ku va ta ehla la ku faneriwaka ku yima kona bazi ku hambanisa tinghozi la mapatwini naswona va va va ehla eka tindhawu ta kahle swinene, leswi swi kahle swinene hikuva swi hambanisa vuyivi swi hambanisa vunghozi bya le mapatwini swi tlhela swi endla leswaku ku vanhu va titwa va famba kahle .

Leswi swi na vunghozi swinene hikuva ku famba endhawina ya ku ka u nga yi tivi swi nga endla vanhu va lava ku teka hi xinghezi va ri i advantage eka wena hikuva va swi vona leswaku ku a wu yi tivi ndhawu nakambe dirayiva wa bazi a nge fambafambi na wena ku ve a swi lava u va u chike khale, leswi swi nga tlhela swi endla leswaku ku ku pepa ka wena ku va ku nga ha ri kona emavokweni bya wena.

ndzi nga endla sure leswaku ku ndza swi tiva swaku ku hi ya kwini kambe ndzi vona leswaku ku muchayeri wa hina a nga phuzanga nakona futhi ni ni ma ka vuxokoxoko leswaku ku hinkwenu hi kahle emovheni naswona swilo leswi lavekaka swa vuxokoxoko swa ku ku ndzi kahle .

Ina ri hlayisekile hikuva loko swi ri emovha lowu va wu lombisaka wu ni thireka nakambe va na ni tindlela to endlela leswaku ku vanhu va hakela va nga se na teka movha leswi ndzi twa nga ku swi nga va swi ri swinene ngopfu hikuva swi hlayisekile hikuva va nga va va ri ni contractor ni mavito ya munhu loyi a lombaka movha ku tiva leswaku ku loko o ka a nga yi vuyisi va maka njhani.

Timayini na switimela swi tirhisana hi ndlela yo hlamarisa swinene hikuva swi kota ku fambisa e nkarhi hi nkarhi lowutsongo, niswona vamayini va vanhu lava tirhaka va kota ku fambisa e maribye ma ya huma emayini va nga tlakulanga swilo va kota ku swi endla hi xinkarhana.

Ndzi vona onge vutleketli bya le matini a byi fani na vutleketli byo tirhisa patu loko swi fika eka vukhamba, hikuva munhu loko a famba ematini swi nga teka e nkarhi hikuva ku ni mimoya, ku ni ku ni swilo swo tala va nga hlanganaka na swona kan'we na le patwini va nga helela hi petrol kumbe movha wu onhaka, kambe patu ri kahle hikuva va kota ku fikelela hi xinkarhana.

Ina ndzi vona vuhlayiseki byi ri kona eka vachayeri lava chayelaka tilori leti rhwalaka tinhundzu eka nkarhi wa sweswi, hikuva ku na leswi swi vitiwaka ti-dash cam leti kotaka ku va teka swiendlo swa vona hinkwaswo ivi va kota ku vona leswaku va chayela kahle niswona va ti hlayisa ke va hlayisana ni vanhu lava fambaka na vona ematlhelo ka vona hi timovha tin'wana.

Mina ndzi nga lava ku famba hi V-Class, xivangelo swa sweswo i ku ku ndzi kota ku ti tshamela kahle ndzi ti humulela emoyeni loko ndzi lava eku phuza, ndzi kota ku phuza kan'we munhu mun'wani a va a ndzi ri ku a ri kuni dirayivheni niswona ndzi kota ku vona kahle swiharhi, ndzi kota ku vona kahle swilo leswi ndzi vhakelaka swona hikuva ku ni mafasitere emovheni liya ku ni masofa ya kahle, swipfalo swo pfula hinkwaswo ku ni xipeyisi.

E bazi e bazi ra Lux coach ri kahle swinene hikuva ra kota ku ku teka hambi u ri one ri ku yisa laha u laveke ku ya kona, niswona vakhandziyisi va bazi leri va kota ku ku chelela e swilo swa wena ebazini u nga khomanga nchumu, a va vutisi ti swivutiso swo tala va katsa va ku khoma kahle u famba kahle hi riendzo ra wena.

Tindhawu tin'wani ti tirhisa ti-rickshaws na ti-tuk-tuk, ti tirhisiwa tanihi ndlela ya va tleketli eka vaendzi lava ku va va languta tindhawu hi vukheti, kasi tindhawu tin'wani ti tirhisa tanihi vutleketli bya siku na siku eka vaakatiko, leswi i ndlela yin'wana na yin'wana yi kahle hikuva va kota ku vona leswi va lavaka swona niswona va kota leswaku va va eka comfortability ya vona emovheni ya ti-tuk-tuk na ti-rickshaws.

Ndzi khanga ndzi lava kusuka ekaya eBushbuckridge ndzi ya eJoni ndzi ya exikolweni kan'we siku leri landzelaka a ndzi tsala exam, loko ndzi lava ku nghena ebangi ndzi xava thikithi ra mina hi phone, netiweke ya ndzi komba mihlolo hikuva ya ndzi humesa ya ku a ku na netiweke ndza kha se ndzi yimile ehandle ka bazi, ku kota sesi mun'wani a ndzi xavela thikithi a ku ndzi ta n'wi hakela hi ndlela loko netiweke yi vuya yi endle musa swinene.